Obona bungozi ndibubonayo kule khampani endingamcebisa ngayo kukuba mntasekhaya le nkampani ifuna ufake imali le. Kwaye emveni kokuba ufake imali uzokufaka abantu ababini, abantu ababini abo bowuthi yokutshona imali yabo bakhaele kuwe kwaye nawe uya kutshonelwa yimali. Kuba awunokwazi ukungenzi nto urhole amawaka eerandi ubomi bakho bonke ube ungenzi nto. Kufuneka kube khona okwenzayo okuncinci ukuze urholiswe.

Bendinovakalelwa kakubi kakhulu kuba kaloku andifuni kuvuma izinto endingazaziyo. Umzekelo kuthiwe mandifake le mali kodwa andisayi kuyifumana, nam ndivume oko kuba kaloku kunzima ukuva loo mazwi, ukuwaqonda loo mazwi lawo anga ndingakwazi ukuwafunda nokuwava kakuhle.

Ewe, isicwangciso sesibhedlele siyamsindisa umntu kuba kaloku umakazi wam wayethathe isicwangciso sasesibhedlele samkhuseli kwezimali singatsali ndleko zokhuseleko zonyango ezinkulu kwaye angazaziyo.

Esokuqala kukuba umntu zokube esemtsha emsebenzini engekawugqibi unyaka. Kwaye umntu uzoko engakathathi nto ngatyala akhe ayibhatale ukubonakalisa ukuba ungumntu obhatalayo kuba abantu bayaboleka imali yezindlu bohluleke ukusibhatala.

Ndizithembile ibhanka, kakhulu ibhanki kuba kaloku imali phayana ikhuseleka kakuhle kunasemakhayeni. Umzekelo ekhayeni xa kuqhekeziwe umatrasi bawususa abaqhelekileyo bawuyifumana loo mali leyo, awusayi kuyifumana kwakhona. Okanye kutshe endlini yakho okanye ekhayeni lakho nemali leyo iya kutsha, ukanti ebhenki imali yakho baya kuyibuyisa xa kunokwenzeka ingxaki ezinje phayana kubo. Ngoko ke iibhanki ndizithembe kakhulu.

Obona bungozi ndibubona kule khampani kukuba kufuneka sifake imali kuqala kwaye kufuneka sizise abantu kwangokwethu abazoba phantsi kwegama lethu. Abantu abasayi kuyivuma loo nto leyo, obona bungozi, kuba imali yabo mayityiwe yile nkampani bawukhalela thina kwaye bakuthi imali yabo ityiwa sithi kobu bungozi ndibubona apha.

Indlela endimcacisela ngayo yeyokuba mninawo nantsi into enokwenzeka yile yokuba ukufa akunkqonkqozi kwaye akufowuni ukufa kwaye umntu ufa noba sephangela. Ukanti ngoku uzokwazi ukuzingcwaba noba ungavelelwa yingxaki enje ngokubhubha, awunokufika thina engxakini kuba ngoku uyarhola. Uzokwazi uzibhatalela umasingcwabisane wakho oyokuthi akungcwabe mhla wabhubha, ungafaki thina ematyaleni nasengxakini.

Umsebenzi wengxowamali yomhlalaphantsi kukuba umntu aze akwazi ukuqhubeka afumane imali engaphangeli xa efika kwiminyaka ethile ethatha umhlalaphantsi, akwazi ukuqhubeka aziphilise.

Ezona ngenelo zezokuba awusayi kuphatha mali kuwe, izikrelemnqa azakufumana nto nokuba zingakubamba inkunzi kwaye imali yakho ayinolahleki. Kwaye iephu zebhanki zenza umsebenzi lula, akukho sidingo sokuba uvuke uhlambe ukhwele uchithe imali ukuyokwenza loo nto ufuna ukwenza ebhankini kuba iephu uzawube unayo efowunini, ikwenzele umsebenzi lula.

Okokuqala malume, le ephu lena iza kukunceda kwakhona ukubana izinto ezininzi uzenze apha kuwe efowunini kwaye uzijonge apha kuwe efowunini. Okwesibini akusanyanzelekanga ngoku uphathe imali inokuba ikubizele izikrelemnqa zikubambe inkunzi ungabhatala ngeephu yakho. Okwesithathu akunyanzelekanga ude uye ebhanki ukuze ufakele umntu imali okanye ufuna imali, ungasuke umntu umthumelele imali yakho apha kwiephu yakho ulawule ezemali zakho apha kuwe efowunini. Umzekelo uba ufuna ufakela umntana wakho okwidyunivesithi okanye kwikholeji ethile uyakwazi ukwenza oku apha kuwe kwiephu ungakhange uye ebhanki uyokufaka mali.